Ngoba silulutsha sikhule kwamakhaya apho ibithandwa kakhulu ibhola yaye siyidlala ibhola ekhatywayo sibancinci ezitalatweni. Yiloo nto siyithanda kangaka, yaye imandi kakhulu.

IBanyana Banyana ngeyona ingaxhaswa kakhulu kodwa ngeyona isebenzayo iza neziphumo ezihle ngamaxesha onke. Ngoko ke ndingacela wonke ubani ukuba ayixhase ngobukela, ixhaswe nangurhulumente walapha eMzantsi Afrika ngoba iyasebenza kakhulu kakhulu.

IMzantsi Afrika yasingathwa yile midlalo yetumente i-IR_ B Rugby World Cup, yalandelwa yiFIFA World Cup, emva koko yiCricket World Cup, yalandelwa ICC World T twenty kunye neAfrican Cup of Nations.

Oyena mcelimngeni ngulona bana ezilalini asoze udlaleke kahle umdlalo weqakamba ngoba azikho iindlela ezikhiweyo kahle ezilalini. Ngoko ke iyawukwenza uba umdlalo weqakamba angabi mnandi yaye angadlalwa ngeli hlobo kufaneleke udlalwa ngalo.

Iindlela zokonwaba esixekweni sam kuhamba uyothenga ezivenkileni ukutya utye nabahlobo bakho, okanye uhambe uyodlala ibhola emabaleni, okanye uye ezicaweni, okanye uyodlala umculo. Zinintsi nje.

Le nto yenza abantwana basezilalini bangakwazi ufikeleleka ngoba abakwazi umdlala laa mdlalo kahle kwa besebancinci. Abanye babo abamazi noba ukhona umdlalo weqakamba ezilalini, loo nto ke yenze kukhethwe abanintsi abangabelungu abafikelelekayo kweli leqakamba.

Okubalulekileyo, okubalulekileyo xa ufika kula mabanga maphezulu kukuba abahlobo ubazi bana banexesha labo kunye nezifundo nazo zinexesha lazo yaye ezibalulekileyo zizifundo. Koko abahlobo bam ndingababeka ecaleni ndiqwalasele iincwadi zam ngamandla.

Imidiya yoncokola ilukhulisa kakhulu ulutsha ngoba iveze izinto ezininzi ezinotsala ulutsha uba malisebenze ebomini balo yaye ikhulisa nezakhono zabo, yaye nokuvelisa imisebenzi kwiindawo ngeendawo ezifuna uqesha abantu. Ngoko ke imidiya yoncokola iyazama yaye iyasebenza kakhulu uqiniseka uba elo candelo luyenzeka.

Ezemidlalo ziyanceda kakhulu esikolweni ukhulisa umntana yaye isimilo sakhe simile kakuhle. Ngoba okokuqala umntana uye afunde umamela yaye uye afunde ukuzinakekela, indlela yokutya, indlela yothetha yaye nendlela yoziphatha. Yaye imenza uba makakheke umntana, aqine ngaphakathi engqondweni nangaphandle emzimbeni, yaye iyanceda kakhulu loo nto ekukhuliseni abantwana.

Umdlalo wombhoxo walapha eMzantsi Afrika wanikisa umdla kakhulu ngoba usoloko ugqwesile yaye uhamba phambili. Ngoko loo nto yenze ulutsha lubawele uba yinxalenye kunye nelaa qembu ngoba soloko liphumelela phambili yaye lihamba phambili.

Ewe, ndingathatha inxaxheba ukuhamba nomhlobo wam ukuyodlala igalufu. Ngoba igalufu ngenye yemidlalo eyenza ingqondo iphole yaye yolula nomzimba ngoba usebenzisa wonke umzimba wakho xa udlala umdlalo wegalufa. Yaye nengqondo yakho nayo funeke imile, yaye funeka ipholile, yaye funeke ucinge kakhulu kulaa mdlalo. Yaye ndayithanda imidlalo engelaa hlobo, yaye ipholile, yaye uyathetha nabahlobo bakho. Uhamba kwizityalo, uhamba kwindawo ebetha umoya. Ndiyamthanda laa mdlalo, ndingamhamba naye umhlobo wam.